Ho nkuwa lero la botona la phoofolo, mme ho robatswe e tshehadi e be lero leno la nkuwa le kenngwa botshehading ba phoofolo ena e tshehadi e robaditsweng, e be le tshelwa ka hare ho yona.

Eya bo mme le bona ba na le menyetla ya ho ba beng ba dipolasi jwalo ka bo ntate. Ho nka feela boiphihlelo le bokgoni le tsebo ya hore na a polasi e run-wa jwang, le hore a tsebe hore na ke mafapha a feng a tshwantseng a ye ho ona bakeng sa dithuso tsa hore a tsamaise polasi ya hae jwang.

Batho ba kgale ba ne ba omisa nama e le mokgwa wa hore ba e boloke hore e se ke ya senyeha. Hobane mehleng ya kgale ho no ho se na dihatsetsi bakeng sa hore ba ka kenya nama eo ka hara tsona. Le leng la mabaka e ne le hore ba ne ba e ba e omisa jwalo hore ba tla ba tsebe ho etsa dihwapa.

Ha nkabe e le ho ya ka nna, ke ne ke tla romela koloi ya tsa bophelo e leng Mobile Clinic beke e nngwe le e nngwe bathong ba ba sebetsang mapolasing. Hore o mong le o mong a ikutlwang a se monate, a tsebe hore bekeng e nngwe le e nngwe ho na le Mobile Clinic e tlang ho bona e tlo ba thusa ka tsohle tse ba tshwereng.

Motswalle Ko utlwetse ka mananeo a temo moo batho ba lo fumantshwang tsebo ka tsa temo teng. So ke ne ke lakatsa hore nna le wena re ye mono re lo ithuta haholo ka tsa temo. Mabapi le hore re tsebe hore na ha re lema le ka malapeng ka ka ka malapeng a rona. Hore na mobu o hlaolwa jwang, re tsebe hore re jala jwang le hore na dijalo di hlokomelwa jwang. Ho tla be le bohlokwa haholo ha re ka ra ya ra lo ithuta ka tsa temo.

Ka mehla ha pula ena ba nke dinkgo tse kgolo, ba kgakelletse metsi a pula. hore mohlang pula e seleng, mme dijalo tsa bona di se di omelletse, metsi ao a pula e ba kgakelleditseng, e be ona e ba sebedisa bakeng sa ho nosetsa dijalo tsa bona.

Batho ba heso, ke rata ho arolana tsebo ya ka ya bolemi le lona. Lebakeng la hore ha o na le serapa sa hao, o tseba ho ho ho lema serapeng sa hao sa sa meroho, o ke be wa bolawa ke tlala. Le mohlang o se nang tjhelete mokotleng wa hao o kgona hore o ye serapeng se ya hao sa meroho, o lo kga meroho mme o phehele bana ka tlung le je.

Mohato wa pele eo ke tlo nka kwa ho batla lefatshe moo ke tlo jala teng. Ke nto ho etsa dipatlisiso ka hore na peo ke e thola jwang, le hore na peo eo e jalwa jwang. Ebile le hore na e hlokomelwa ka tsela ya mofuta ofeng hore e mele e be e hole.

Maqheku a rona, ke lakatsa hore le tle le tlo re ruta haholo ka tsa temo, hobane lona ke lona batho be re tsebang hore ba tseba haholo ka dintho tsa temo, ka hona rea le hloka hore le tle le tlo re fa tsebo eo le nang le yona ka tsa temo.

Menyetla e teng ho tshwaseng ditlhapi ke ya hore ha o lefe letho wena jwalo ka motho a tshwasang dihlapi letamong. Empa o ka kgona hore ditlhapi tse o di tshwasitseng letamong o tsamaye o di rekise mme o be le tjhelete ho tswa ho tsona. Ho tswa hore na o di rekisetsa batho ba phehang kapa o di rekisetsa di-restaurant.

Ho na le meroho e mengata e kgonang hore e phehwe, e be e kengwa ka hare ho makolokoti hore e kgone ho dula sebaka se setelele. Le ka ntle le hore e senyehe. Empa hangata o tla fumana e ntse e kentswe di thibela ho bola, hore e kgone ho dula sebaka se setelele le ka ntle le ho bola. Hangata meroho ena e tla be ntse e le ntho tse ka reng dinawa beetroot-e le poone.

Ka hare ho lewatle diphoofolo tse ding tse dulang majweng, mme tse tse jewang ke batho tse kgonang ho jewa ke batho. Tse kareng kankarapa, lobster di muscles ke tsona di di diphoofolo tse tse tse tholwang tse kgonang ho tholwa majweng tse jehang ka hare ho lewatle.

Ka ha re se re nkile qeto ya hore re tlo jala cabbage bakeng sa difariki tsa rona, ha ho tlo nka tjhelete e ngata haholo hore re reke peo. tshwantshong re e thole ke lefatshe le hore re reke peo re jale cabbage bakeng sa difariki tsa rona. Mme ha di se di di thotse hore di ja hantle, di tla kgona le ho eketseha ka palo e re e batlang, mme lekeno la rona ha re se re tshwanetse re di rekise, tlo ba lekeno le letle haholo hobane re tla re re santse tjhelete e ngata for dijo. Empa tla be di ikeketsa ka mokgwa o moholo wa hore le rona ha re di rekisa, re kgone ho bana le lekeno le letle.

Ntho ya pele ha o le sehwai, o tshwanetse o be le mokgwa wa ho hula metsi ka tlasa ho lefatshe ka tsela ya a borehole. O be le metsi a mahala o wa tholang ho tswa ka tlase ho lefatshe, mme o be le mekgwa ya ho kgakeletsa metsi a pula ha pula e nele, o be le meqomo e meholo e kgakeleditseng metsi. Bakeng sa hore ha o se o sena metsi, o sebedise metsi ao a pula ao tse tsela e bobebe mme e fokotsang le hore o ntshe tjhelete e ngata bakeng sa ho patalana le metsi.

Ka ha ho na le dimela tse tjhefu hona masimong a mo re sebetsang teng, lona le le basebetsi ba ka. Ke tshwanetse le be le mokgwa wa hore be rwale di-glove-o ha le sebetsana le dimela tsenana tse tjhefo, mme ho ska ba na le ka mohla o le mong mo le tla beng le di kgile kapa ho etsahetse hore le di je ka phoso.

Dumelang ofisi ya Mmuso ya tsa Temo, Ke ne ke kenya tletlebo ya hore ho na le dipolasi tse ding moo basebetsi ba teng ba sa fumaneng nako ya ho phomola, mme sena ha se molao o baballang basebetsi ba mapolasing. Ha se tshwanelo hore batho ba se ke ba fumana phomolo. So sena se ntshwara hampe haholo. Ke ne ke kopa lona le le kene le sale. ntlha ena morao le e lokise hore basebetsi ba polasing le bona ba hloka nako ya hore ba phomole, ba hloka nako ya hore ba etse mabaka a bona, ba hloka nako e le malapa a bona. Ka boikokobetso bo boholo ke ne ke kopa hore le kene le lokise taba eo.

Ha o le rapolasi ya motjha, mme o batla hore dihlahiswa tsa hao di finyelle mmarakeng. O tshwanela hore o be le setswalle le monga mmaraka mme le be le tumellano ya hore dihlahiswa tsa hao di rekiswe mmarakeng wa hae.